Ayiphucukanga ke, bantwana bam, le niyenzayo. Umntwana onomama ongatshatanga okanye ongendanga usebenzisa isiduko sakulonina, kwaye unalo ilungelo lokusisebenzisa isiduko. Hayi eyokuba abe, azibhaqe sele eyintlekisa, njengokuba nisenza kuloo.

Yantle, mntakwethu, le ufuna ukuyenza, yokuthiya umntwana wakho ngokwegegama likamakhulu, ukuze eli gama lihlale linkenteza ezindlebeni zethu nakwabanye abantwana abazawuthi balandele. Kubalulekile into yokokubana sisoloko silisebenzisa igama likamakhulu.

Owu, intlonipho yayibaluleke kakhulu kudala. Umntu omtsha wayethi xa edibene nomntu omdala ambulise ngembeko enesimamva ngaphezu koko. Xa abantu abatsha besenza okungekuhle emehlweni wabantu abadala babezithoba, bamamele ukungxoliswa ngumntu omdala. Naxa umntu omdala esengxakini babemnceda abantu abatsha, bengajonganga nzuzo.

Akululanga ukukhathalela iintsapho ezimbini ngexesha elinye. Kubalulekile ukuba baqale ngekhaya labo, baphume bazimele ukubaleka iingxwabangxwaba kubantakwabo okanye kumalungu osapho. Emva koko bemane bephosa ke loo nto banayo kwikhaya elo.

Into yobuhlanga akuyonto endingayikhuthaza. Akekho umntu oziceleleyo ukuba abe loluphi uhlanga, ekugqibeleni sonke siphefumla mphefumlo mnye, nezidingo zethu ziyafana, sikwaphuma igazi elifanayo elibomvu, neemvakalelo zethu zikwafana. Kubalulekile ukuhloniphana.

Eyona nto ingamandla exhalabisayo abantwana xa besiya esikolweni kukuba badibane nabantwana abaza kubantlonta, baboxuthe oobhaka babo, babakrazule ngamanye amaxesha okanye baxuthe iifowuni zabo abaziphetheyo, okanye badibane nokuhlatywa.

Owona mnyhadala wesintu ndiwuthandayo ngumgidi. Kumnandi emgidini, kudibana umbo nomXesibe, abantu baye bakhuphisane ngezinxibo, ngesinxibo kuviyiswana nenkwenkwe leyo ephumileyo, nabazali abo benkwenkwe kuba inkwenkwe iphume iphila.

Kubalulekile ukwazi ukutya oko kuza kuphekwa kuphekwa phantsi kweziphi iimeko. Kukhona ukutya kwesintu okungenophekwelwa endlini. Kube khona ukutya kwesintu okunyanzelekileyo ukuba kuphekwe phandle nendlela leyo ekuthi kuphekwe ngayo ibalulekile futhi, ihlonitshwe.

Umsebenzi okanye umcimbi wokubulela ekhayeni ngumcimbi obalulekileyo kuluntu olumnyama. Into okanye impahla edla ngokusetyenziswa okanye isilwanyana esidla ngokusetyenziswa ekubuleleni idla ngokuba yigusha, kuphekwe ke ngoku imingqusho, kwenziwe ke nebhekilana. Ayinamnyinge ibhekile, bakwazi ukutya abantu bahluthe, bakwazi nokuthoba. Ziba khona ke nezinye izithobo zabantu abangalungiyo ebhekileni, utywala ukutsho oko. Kukhona amarhewu ngokokushiyana kweengingqi, kube khona ke ngoku neenqodi. Kule mihla ke seyikhona ke needrinki ezi zithengwayo.